Into ebuhlungu ngezithuthi zasemaphandleni yile yokuba kusasetyenziswa iiven ezivalwa ngaphandle abantu babe bevaleleke ngaphakathi. Ze kuthi xa kukhona isehlo esenzekileyo abantu bangakwazi ukuphuma noba ibingakhona indlela yokuba mabaphume, kwaye ziyagcwala kakhulu ngaphakathi njengoko abantu bekhwela neempahla.

Isiko lesifuthu lisiko elithi lenzelwe umntana ukumazisa kumanyange wekhaya ukuze ahlale ekhuselekile ngokusemthethweni aziwe ngabadala.

Ngokwe-generation esiphila kuyo kungaba nzima kakhulu kwiyunivesithi efundisa ngesiXhosa njengoko abazali bangoku bekhetha ukusa abantwana babo kwizikolo zabantu abamhlophe ze bafunde ngesiNgesi. Loo nto leyo ingabenzela ubunzima kakhulu kodwa kubalulekile le ukuba iyunivesithi enjalo ibe khona njengoko inokukhulisa ukuthethwa kolwimi lwesiXhosa.

Ibuyela embo yinto engenakuba lula kodwa enokwenzeka xa kunoqinisekiswa into kokuba indlela ekwenziwa ngayo ayicinezeli mntu kwaye akukho mntu ofumana ukubulaleka ngokwendlela kuzawube kusenziwa ngayo ukubuyela embo. Umzekelo, abo basetyhini babe kade bengabantu ababecinezelekile bengenamalungelo.

Kwiinkqubo zikamabonakude ekhe ndazibukela zidlala zibonakalisa ubomi baselokishini ndibona besabuchanile.

Ubomi basezilalini ndibubona ibobona bomi obumnandi nobona bomi obuncedisayo kwezoqoqosho njengoko unokwazi ukuziphilisa usebenzise umhlaba nako konke okungqongileyo okungabhatalelwayo kanti kobu basedolophini yonke into yenziwa ngemali.

Amashishini asekelelwe kubugcisa beentsimbi angaliphuhliswa ngokuthi kufundiswe abantu ngokubaluleka kwazo nangentsingiselo yentsimbi njengoko intsimbi nganye iban entsingiselo ngokunjalo nemibala yayo. Ukuba abantu bangayiselwa embo bafundiswe ngazo lungaphuhla ushishino lwazo.

Abantwana abangamantombazana kule minyaka esiphila kuyo sekungabona abawamelayo amakhaya. Ndiziva buhlungu xa kuzawuthathwa umntana oyintombazana ebekungakuye omele ikhaya njengoko ezawuhamba ayokusebenzela komnye umzi ngoku. Kodwa ke ngokwendlela esakhuliswa ngayo yokuba ikhaya lentombi lusemzini siya kuyamkela imeko kodwa iintliziyo zibe zibuhlungu.

Mna ndingakhetha okukuba kudlalwe iingoma zothando neengoma zesiNtu ukuze bonke abantu abazawube bekhona bazive bamkelekile

Abahlali ndingabacebisa ukuba basebenzise umhlaba abanawo ukuziphilisa. Kwaye bangancela inkxaso kurhulumente ukuze benze iiprojekthi zokuziphilisa ezifana nezolimo kwakunye nokufuya, oko kungabanceda umhlaba wabo uba batyise.

Umqa uphekwa ngokuthi kugutywe umbona. Ze emveni koba umbona ugutyiwe kubiliswe ithanga. Xa liqala ithanga ukubila ugalele umgubo wombona ethangeni umane uzamisa umane uzamisa ude uwuve ukuba umgubo wombona uvuthiwe uyekile ukuba ntlaluntlalu.

Zibuhlungu kakhulu iziganeko ezenzeka ezilalini zolwaphulomthetho. Eyona nto ixhaphakileyo kukubulawa kwamaxhegwazana etyholwa ngobuthi nangokuthakatha. Le nto ixhaphake kakhulu kubantu abadala abangoomama.